Ditlamelwana tsa pholo tse e leng gore di tlamelwa bogodi mo tikologong ya me ke ditlamelwa tsa go tshwana le dipilisi tsa marapo, dipilisi tsa sukiri le tsa high blood pressure.

Ke bona go le botlhokwa gore ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gonne mo malapeng a mantsi o kry-a le gore ga gona motho o a ka salang le mogodi o, batho ba botlhe ba ya mmerekong, mogodi oo o sala a le one ga gona motho a kgonang o mo thusang ga batla thuso jaanong ke bona nna go le betere bagodi ba isiwe ko botlhokomelong ka ko botlhokomelong ba kry-a tlhokomelo ka botlalo.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

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di tiisa maikutlo a rona malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe ka mekgwa e e leng goreng o tshwanetse o itse gore motsofe gona jaanong o fetogile lesea, o tshwanetse go ba le pelo e telele mo go yena ka gonne ga sa kgona selo.

Ke nagana gore lelapa le setšhaba di na le seabe sa go tlhokomela batsofe ka tsela e e siameng mme sone se farologana le sa ditso ka gore mo setsong batsofe ba tlhokomelwa ke batho ba e leng goreng ba itse ka ditso ngwana a ka se tlhokomele motsofe ka gonne ngwana ga itse molao ngwana a ikilele.

Mo tikologong ya me ditlamela tse di tshwanetseng bagodi ke go fiwa lerato tlhokomelo ka letsatsi le ka letsatsi baoki ba rona ba tshwanetse go etela bagodi ko mafelong a farologaneng ba ba thuse ka go ba tlhapisiwa, go ba nwesa dipilisi tse di siameng go ba check-a gore disukiri tsa bona di tlela kae di kodimo kgotsa di ko tlase na.

Mafelo a a tlhokomelang bagodi a bidiwa old age home ke ko o leng goreng o tseya bagodi o ba isa koo ba kry-a tlhokomelo e feleletseng ebile o patala sengwenyana kgwedi le kgwedi go na le tšhelete e o e ntshang mo nakong e ntsi ga o tseya mogodi o mo isa ko o patela tšhelete ya gae a e kry-ang ya government o patela ka yona ko gore a tle kgone o kry-a dilo tse di tshwanetseng tse a ditlhokang go phela jaaka dijo marobalo, metsi go tlhapa ebile tšhelete eo e thusa le ba ba berekang ka bona.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya ya jaanong ya go tlhokomela batsofe e molemo tota ka gonne ge o le motsofe go na le dilo tse o di tlhokang o tlhoka gore o kry-e dilo tsa go tlhapa dijo ebile o kry-a le gore ka mo lapeng ga go na le motho a berekang jaanong puso e thusa tota ka tlhokomelo e e fang batsofe e.

Ke bona pension ya puso e kaonafatsa matshelo a batsofe ka gonne ga o le motsofe ga o na ntho eo ka e etsang ga o kgone go bereka, ga o kgona go ira selo yanong tšhelete ya pension-e ya thusa thata mo batsofeng.

Gore o kgone go bona pension ya puso o tshwanetse go tseya ditlamelwana tsa motsofe o tsamaye le ena le ye ko SASSA le o kwadisa pension gore a tla kgona go kry-a kgwedi le kgwedi tšhelete e e rileng ya batsofe.

Ke nagana gore pension-e ya puso e kaonafatsa lelapa mme le motlhokomedi wa motsofe ka gonne ka phenšene eo o kgona go e tseya wa reka dijo ka mo ntlong mme wa bowa patala le motlhokomedi o a tlhokomelang bagodi.

O amogela madi a pension o na le dingwaga di le masome a matlhano mme lebaka la gore o amogele madi a ka mengwaga eo ke ka lebaka la gore ga o fitlhile mengwaga eo ga ona gore o ka bereka kae, ga ona kwa o ka berekang ko teng puso e irile mosola ya re ga o fitlha mengwaga e leng masome a matlhano o nna gae ga o sa kgona go bereka ke kafo o thoma go kry-a madi ao ka mengwaga eo.

Ke nagana gore batsofe ba ba sa kgoneng go fitlhela kwa dipetlele go be le koloi e e ka ba latang e tswang sepetlele kgwedi le kgwedi.

Ke nagana gore kgwedi le kgwedi batsofe ba ba tshwanetseng ba fitlhele dipetlele ba kwadiwe mo bukeng mme ba latelwe go ntshiwe koloi e e ba latelang ko metseng ya bona ka ge e le batsofe ba sa kgone go fitlhelela ko sepetlele.

Ee, mo ke dulang teng ga go sekgala se se kana kang gore re bone ditlamelo tsa pholo mme se se dira gore fa re ile bookelong re thusiwe ka potlako. Go thusiwa ka potlako go a thusa ka gonne motsofe ga a kgone go nna sebaka kgotsa go ema sebaka a ka feleletsa a wele or a tlhakatlhakane.